Ke keletso ya hore ke tle ke dule ke nwa metsi ka mehla le ka matsatsi hore mmele wa ka o tlo o dule hona o le hantle. Le hore ke tle ke dule ke itlhokometse, le hore ebile ke tle ke dule hona jwale ke ja hantle, ke ja le tsona ditlamatlama.

Tjhehe, Ke bona ekare mananeo ao ha ayo.

Hona le bokgoni ba hore a tla kgone hore a hlalefe ebile a bone na hore o bapala jwang? Kapa kae? Le hore o bapala le batho ba jwang? Le hore a se ka dumella mang kapa mang ho mo thusa.

Ka tsela eo eleng horeng taba ya bolo e bapatswa ka hona. Le hore dipapadi tsa rona di bapale ka bokgabane ka mehla le ka matsatsi.

Ke nahana hore ka tsela e nngwe ke di-game tsona tse lokileng hoba di tsamaya di re fa le thuto ya ho itshireletsa kapa hona ya ho tshwara maemo a nkareng a jwalo.

Tjhe, hohang hobane ke papadi e kotsi haholo ebile batho ba qetella ba hlabane kapa hona ba lematsane. Kapa hona ba tshwarelane dikgopi ka dibeka tsa yona papadi eo.

Ke ratile haholoholo e Itumeleng Khune ka lebaka la hore ke moshemane ya bohlale ebile ana le talente ya ho bapala bolo. Ebile ha ho le ka mohla o le mong a swabisang hohang. Oe bapala ka bojohle ba hae, ka mmele, pelo le moya.

Ke ka hore e dumella mang le mang hore a tle a bapale ebile ya kgahlisa, ebile e tletse monate haholo.

Nka rata ho bona ka mehla le ka matsatsi ba ho bapala game ya bona ka ka makgethe. Ka mehla le ka matsatsi ba dule ba itokisa ebile ba otlolla mmele ya bona.

E thusa haholo ka ho matlafatsa boko mmoho le kelello. Le ho netefatsa phallo ya madi mmeleng wa motho.

Molemo wa boikwetliso o thusa haholoholo hobaneng o thusa le ho ekeletsa motho ditshiu tsa hae tsa ho phela lefatsheng. Le hore a tla dule hona jwale a le hantle mmeleng wa hae le masapo a phetse ha monate. Mmoho le pelo e ntse e sebetsa ka tsela e tlametseng mesebetsi ka yona, mmoho le ho thusa kelello le boko hore di tle di sebetse hantle.

Ke tlo qala pele jwale ke fuputsa ka tsa bophelo ba hae le hore tsohle tsa ileng a di fihlela, o di fihletse jwang? Le hore one a etsa eng hore a tla dule hona jwale a le nakong le botjheng?

Ke utlwa ke sena bothata hohang ka tsona hoba kannete di fana ka thuso ebile di ntsha le bodutu.

Tjhelete ya mmuso kantorong ya dipapadi le ka e fumana hana di-head ofising tsa tsona dipapadi eleng SABC.

Ke rata haholo hobane di tletse ka entertainment-e le kgahliso e nngwe e makatsang. Ho shebella batho ba hlodisana ke nthwe e nngwe e kgolo e binang, re keteka le ba bangwe ba bona ba hlotseng.

Rona moo re ikwetlisang teng, re lefa tjhelete ebile ke bona ele nthwe ntle hobaneng e thusa le hore na re nne re fumantshwe ditshebetso tsona tse nepahetseng. Mmoho le bona batho be eleng horeng ba di thusa, ba tle ba kgone hore ba patalwe. Le sebaka seo ho ikwetliswa ho sona, le sona se tle se tsebe hore se dule se le maemong a lokileng.

Rona rene re ipapalla mantlwantlwane ka matsatsi a di phomolo fela eleng Moqebelo. Nne re kopana kaofela re le metswalle kapa re le bana ba motse, re ipapalla mme hoba monate.

Papadi e dutseng mohopolong wa ka haholoholo ke papadi ya bolo, ebile e tla dula e ntse e dutse hana kelellong ya ka le kamora dilemo tse mashome a mabedi ho ya pele.

Dipapadi tse ding tse bang teng di jwalo ka yona netball le hona tlhodisano yona ya mabelo.

Re batlisisa haholo jwale hona ka papadi eleng horeng re batla ho e kenela. E baneng re fumana yena hee motho ya tshwereng tsona taba tsena tsa dipapadi tseo.

Ke ho sebedisana ha mmoho mme le ho bapala ka kgotso. Le ho thusana le ha ba bang ba hloka dithuso. Mme le dule le behile kgotso pakeng tsa lona ka ho qoba tse ding tsa dintho. Le ha lena le dintwa, le di buelle ka thoko ka moya o fatshe.

Kene ke utlwa ke thabile haholo ebile ke le motlotlo ka bona.

Hane ke le e mong wa ba dibapadi tsa debate team. Kene ke dula ke le ka pele-pele ka mehla le ka matsatsi. Ke le mafolofolo ebile ke dula ke ikemiseditse hore ke tle ke bue haholo ka topic tse neng re dula re bua ka tsona. Ke lwana ka nnete hore ke tle ke hlole.

Nka etsa bonnete ba hore dibapadi di dula di thabile ka mehla le ka matsatsi, le hore ba fumana tlhokomelo ena e nepahetseng. Ke dule ke ba kwetlisa hore batle ba dule ba otlollotse mmele le masapo a bona. Kebe ke ba fe le dintho tse monate ebile ba tle hona jwale ba ithabise.

Nka eletsa batswadi ba bana hore ba tle ba kgothatse bana ba bona ka mehla le ka matsatsi hore ba tle ba tsamaye ba ye dibakeng tsena tsa ho ikwetlisa tsa batjha. Hobane ke ntho e molemo haholo mmeleng ya bona, le hore ba tle ba tsebe hore ba dule ba focus-itse ditho tsa bona tsa dikolo.